Ngingakhala ngingakhala, ngicele uNkulunkulu ukuthi ngicela asivikele sifike siphephile, nokuthi sithole indawo la kufakwa khona u-petrol wey'moto sihlale khona ngoba khona iyona ndawo ephephile leyo, kunabantu, kunabantu abaqaphile futhi.

Kubalulekile kakhulu, ngobani? Uma nihamba indlela ende kuyafuneka ukuthi uphume ulule iy'nyawo, uphuze amanzi, uyochama, ukuze futhi ungamuhluphi endleleni umumise uthi, baba ngisacela ukuphuma ngisacela ukuyochitha amanzi.

Ukuhamba ngebhasi ikhona okungabizi. Ukuhamba ngendiza kuyabiza kakhulu, kanti ibhasi lingconywana ngasemalini.

Kwesinye isikhathi amatekisi ayabambezeleka ngoba kusuke kukhona, kuthiwa i-traffic, la iy'moto ezima khona zize zibe ulayini zimile. Lokho kudala ukulibaziseka ukuze zifinyelele erenki. Ukuze ufike kahle emsebenzini, kumele uphume ngehora lokuqala, lokho okuthiwani, one hour, ube uwena owokuqala ukuze uzokwazi ukukhava isikhathi sokungena emsebenzini.

Ngikhetha ikhwantamu ngoba isikwele asisaphephile manje. Ngake ngaba engozini yesikwele, angisigibele noma kuthiwa siyaqhamuka ngilinda ikhwantamu ukuze ngigibele sona.

Angiyena umuntu ojwayele ukusebenzisa ibhasi, kepha la engihlala ngakhona kunezikhathi zamabhasi. Kumele wazi ukuthi ngesikhathi esiwukuthi kuqhamuka ibhasi eliya endaweni eliwukuthi. Mina isikhathi esiningi ngisebenzisa amatekisi.

Ngizizwa ngingcono ngoba kukhona abaqaphi. Lokho kuzokwenza ukuthi abaqaphi nabo bakwazi ukuthola okuncane ngoba abaholi lutho.

Into engingayenza ukuthi ngibize i-rank manager, ngimtshele ukuthi sikhona isikhala lapha emuva, bese-ke ayangigibelisa yena.

Kumbi ngoba isikhathi esiningi lokho ikhona okudala iy'ngozi emgaqweni, ubone sekunesiphihli sengozi.

Into engingayenza ukwehlika ngoba lapha ngasekhaya sinendawo la esikwazi khona ukuceba u-drayiva uma udrayiva wetekisi, uma engenzi ngendlela. Siyakwazi ukuyobabikela ukuze kube yibo abathatha iy'nyathelo.

Angizizwa kahle ngoba lokho ikhona okudala iy'ngozi, mina ngihlala ngezanzi kwase mgaqweni and maningi la emgaqweni. Lokho kwaze kwenza ukuthi enye imoto yangena khona la egcekeni sacishe salimala.

Kukhona iy'ndawo la ohamba uyobika khona, kwesinye isikhathi kufika abaphathi babo bame nathi ey'tobhini. Uma sebeshawe isikhathi bayabamisa, ayimise ibhasi kugibele abagibeli. Akuvamile ukuthi benze ngendlela abayithandayo.

Into engiyibhekayo ngibheka ukuthi ayinabungozi, ihlelekile, umshayeli akanankinga, yonke into ibhasi lilungele yini ukuhamba emgaqweni nokuthwala abantu?

Sinenkinga enkulu ngala esihlala ngakhona. Laba bafana ababhema iy'dakamizwa bakhipha iy'nsimbi kujantshi. Lokho kwenza ukuthi iy'timela zingakwazi ukuhamba ngendlela, nokuhamba nokuthutha abantu basemphakathini ngesikhathi.

Umshayeli into ake ayenze, uke amise imoto eceleni kuqalwe phansi kubalwe ukuthi abantu bakhiphe imali kanjani. Ubani lo ongayikhiphanga imali? Uma lokho akubi nasixazululo, uyahamba aye emahhovisini, abo la abaphethwe khona. Lapho-ke umuntu nikezw imali yakhe nemali yakhe ayikhokhile, mese eyavela-ke lo ongakhokhile. Bese ebekwa eceleni, bese indlela iyaqhubeka.

Yebo kakhulu. Njengathi nje esihlala ngaphansi kwemigaqo ngoba iy'moto zidala iy'ngozi zingene emizini yabantu. La engene khona ila ekumele kuxhephezelwe khona.